Ndi ḓivha zwikolo zwo vhalaho fhedziha zwi ya nga fhethu, shango na milayo, zwine nda zwi ḓivha nne ndi zwiraru.

Muthu kanzhi u ambara zwiambaro zwa sialala musi a tshi ya munyanyani u sumbedza u ṱhonifha mvelele na u pembela vhufa, o ambara zwiambaro zwine zwa sumbedza mvelele yawe u fana na hemmbe yo tsikeledzwaho zwavhuḓi, vhurukhu vhu tshimbilelanaho kana tshiambaro tsha mvelele. Kanzhi tshi ṱanganedzwa nga vhulungu kana tshiṱangu zwi tshi bva kha mvelele.

Musi muthu o ambara zwiambaro zwo no sia muvhili nnḓa vhathu a vha mu ṱhoniphi ngauri u vha a khou sumbedza zwithu zwo dzumbamaho na ene onoyo muthu u vha a sa khou sumbedza u sa ḓiṱhonifha.

Ndi tshaka mbili dza miri dza mirundu ine ya imisiwa, ndi tshaka ya ya mishonga na ya sialala.

Musi hu tshi itiwa mukusule hu dzhiwa muroho kana tshipinitshi tsha bikiwa kha maḓi ha sheliwa muṋo munzhi, tsha omisiwa ḓuvhani maḓuvha a si gathi tsha kona u vha ha mukusule.

Ee mivhala ya miṅwenda i re kha zwiambaro zwa vhafumakadzi zwa sialala kanzhi i na ṱhalutshedzo dza mvelele kana dza pfhanyisedzo, dzi nga imela vhuimo ha mbingano, miṅwaha, mushumo wa matshilisano kana dza shumiswa kha zwiitea zwo khetheaho sa mbingano kana vhuṱambo.

Kha zwifhinga zwa zwino ndi vhona u nga fhethu hune mirundu ya i mi, ya imiswa hone hune ha vha mulayoni hu vha ho tsireledzea ngauri muvhuso u vha u tshi ṱoḓa uri iyo mirundu i tevhedze zwa matshilisano kana zwa vhutshilo ha vhana havhuḓi.

Ndi mitshino ya sialala i vhe ya, ine ya fana na tshigombela kana tshikona izwi zwi bva kha vhathu vha re minyanyani na mvelele yavho.

Hai ndi nga si zwi takalele u vha kha mbingano ine yo tou itwa nga vhahulwane ngauri ndi vhona zwi zwa ndeme uri muthu a vhingane na muthu ane a vha a tshi tou mu funa kana o tou ḓikhetheaho ene muṋe

Ndi nga talutshedza khonani yanga nga vhulenda uri ndi ṱoḓa u ṱanganela zwa vhukuma fhedzi a thina zwiambaro zwa sialala, nda vhudzisa arali zwi zwavhuḓi u ambara zwithu zwiṅwe na zwiṅwe zwa ṱhonifha kana arali vha tshi nga eletshedza thandululo i leluwaho u fana na u hadzima kana u hira zwiambaro, hezwi zwi sumbedza u fhulufhedzea na vhuḓidini.

U ya nga mvelele ya hashu ndi vhona zwi zwa ndeme u thoma mushumo nga thabelo ngauri ri vha khirisiṱe, ri dovha ra kholwa kha uri arali zwithu zwo thoma nga thabelo zwi ḓo tshimbila zwavhuḓi.

Ndi zwa vhuṱhogwa uri vhathu vha ṱhomphe mvelele musi vha tshi ya mirunduni ngauri mirundu ndi zwithu zwa sialala nahone zwi ṱhonifheaho.

Zwi ḓitika nga zwilinganyo zwa muthu nga eṱhe na zwa mvelele, vhaṅwe vha tenda uri zwo khakhea ngauri zwi nga vhonala zwi sa ṱhonifhi kana zwi songo teaho kana tshitshavha tshavho, vhaṅwe vha zwi vhona sa nḓila ya u ḓitahisa na u ḓifulufhela kha muvhili.

Musi mufumakadzi a tshi khou vhingiwa ndugiselo dzi fanela u katela mikhuvha ya mvelele kana vhurereli, thikhedzo i bvaho kha muṱa, u dzudzanya vhuṱambo na u vhona uri o ḓilugiselela maḓipfele na nga zwa masheleni kha ndima ntswa.

Mu musi muthu a tshi khou bika tshidzimba u dzhia ṋawa a dzi vhilisa, a dzi lovhea maḓini tshifhinga tshilapfhu a kona u hadzinga a ṱanganisa na zwine a ṱoḓa shela zwa vha tshidzimba.

Ndi ḓivha tshaka dzi si gathi dza delele, ho katelwa na okra yo ḓoweleaho ya muvhala mudala, delele tswuku kha vhupo ha hanga, delele ḽa muvhala mudala ndi ḽone ḽine ḽa vha uri ḽo ḓowelea vhukuma nahone ḽi shumiswa vhukuma kha zwiḽiwa zwa sialala.

Musi ni sa saathu isa ṅwana wanga tshikoloni, ndi ṱhogomela tsireledzo ya tshikolo, vhukule ha hayani, vhuimo ha pfhunzo, u ḓilugisela ha ṅwana wanga na zwiendedzi zwine a nga zwi shumisa u ya afho murunduni.

Mirundu kanzhi imiswa nga vhuria izwo zwi ita uri vhatukana vha no ya mirunduni vha ṱavhanye u fhola naho mutsho u tshi rothola.

Ndo no ḓiwana ndi tshi khou ḽora uvha na mbingano musi ndi saathu vhinga mufumakadzi wanga, ndo vha ndi tshi kho ṱoḓa u vha na mufumakadzi ane nda ḓo tshilisana naye.

Ndeme ya uri vhana vha ye muḽani ndi uri vha yo gudiswa nga zwa mvelele, vha gudiswe na zwa uri u ḓifara nga ṱhonifho zwi tou itisa hani na uri vha vhe vhanna vha khwiṋe matshelo.

Ndi ḓivha uri domba ḽi tshiniwa nga vhasa nga vhasidzana nahone vha vha vha khou gudiswa zwithu zwa sialala na vhuḓifari havhuḓi ha muthu wa mufumakadzi vhagudisiwa na milayo.

Musi ṅwana o bebiwa hu fhela tshikhala tshi ngaho miṅwedzi miraru a saathu bvela nnḓa kana u vhoniwa nga vhathu, fhedzi izwi zwi a fhambana u ya nga lushaka.

Vha tea u ḽa, vhana mirunduni vha tea u ḽa zwiḽiwa zwi re na pfhushi zwi ngaho miroho, mitshelo na zwiḽiwa zwa sialala zwine zwa ḓo vha fha mutakalo wa vhuḓi.

Ee ndi zwa ndeme u fha ṅwana dzina ngauri u tea u ḓivha uri u vhidziwa u pfhi nnyi nahone tshiṅwe tshifhinga madzina ane ra fha vhana vhashu a vha tovhela vhutshiloni havho.

Vhurangaphanḓa kha vhupo, vhurangaphanḓa kha vhupo hanga vhu sumbedza vhuṅwe vhudindini ha u vhuedza tshitshavha nga kha nḓisedzo ya tshumelo ya mutheo na thikedzo ya mabindu maṱuku, fhedzi u shela mulenzhe haho kha nyaluwo ya ikonomi ya Afrika Tshipembe hu kha ḓi vha huṱuku nga ṅwambo wa mafhungo a ngaho tshanḓanguvhoni na themba mveledziso dzi si dzavhuḓi.

Vhahulwane kana dzi khantsele vha livhisa kha u dzhia tsheo u tandulula dzikhakhathi u vhulunga mvelele na u ṋea vhuṱali kha vhurangaphanḓa ha tshitshavha ha mvelele.

Kha mvelele yanga uvha mueni wavhuḓi zwi amba u ḓi fara zwavhuḓi u sa liga zwiḽiwa midini ya vhathu na u thenu ṱhonipha maitele a he nda endela hone.

Ndi takalela mvelele ya u bvisa mamalo kana u bvisa kholomo ine vhaṅwe vha i vhidza uri lobola ngauri i sumbedza ṱhonifho vhukati ha miṱa i khwaṱhisa vhushaka na hulisa mvelele.

Vhahulwane vha livhisa dzi rasimphi nḓila dza u bika na u ṋanga zwishumiswa vha tshi vhona uri zwiḽiwa zwa sialala zwi lugiselwa nga vhuronwane na vhungoho ha mvelele.

Ndo ḓisa ṋama yo omisiwaho ya vhavenḓa u itela u i bika u vhilisa ṋama yo omisiwaho maḓini u swika itshi vhathu ṱhukhu nga murahu wa kona u i fhisa kana u i fhisa na nyala maṱamaṱisi na zwipaisisi zwi a ḓifha nahone ndi zwa sialala.

Kha vhupo hanga vhathu vha shumisa vhukuma khuni na malasha kha u bika nga sialala nga uri zwi a leluwa u zwi wana na u fha zwiḽiwa muthetshelo wa vhutsilu vhukuma.

Vhathu vha ṱanganyisa nyambo musi vha tshi amba u itela u ḓi tahisa khwiṋe u ṱumana na mvelele dzo fhambananaho nahone nga zwiṅwe zwifhinga nga ṅwambo wa uri manwe maipfi o leluwa kana ndi ya mvelelo kha luambo luthihi.

U fukedza ṱhoho na zwikepe nga fesheni ya vhafumakadzi vha mvelele zwi sumbedza vhuḓi tshiṱalusa ha mvelele ṱhonifho na tshiṅwe tshifhinga vhuimo ha mbingano kana ha matshilisano.

Zwiambaro zwanga zwa sialala zwi sumbedza mvelele yo pfuma naho ḓivha zwakale na zwilinganyo zwa tshitshavha tshanga zwi sumbedza mvelele dzashu na u ḓi kukumusa nga vhufa ha hashu.

Fhethu hune nda dzula hone vhathu vha kha ḓi shumisa u bika nga mulilo wo vuleyaho zwigoḓo zwa vhuvumba tsumba na u bika kha matombo a fhisaho sa nḓila dza sialala dza u bika.

Zwiḽiwa zwine nda zwi funesa zwa tshivenḓa ndi mashonzha nga uri a ḓifha nahone a nkhumbudza u kuvhangana hayani na ha muṱa.

Ndi nambatela vhukuma kha tshitaela tshanga tsha muthu nga eṱhe fhedzi tshiṅwe tshifhinga ndi katela zwipiḓa zwa khalaṅwaha zwine zwa tendelana na zwine nda zwi takalela.

Ndi ita uri vhalimi vha ḓi pfe vho tanganedzwa nga u vha lumelisa nga vhulenda u vha ṋea zwiḽiwa na zwinwiwa zwinzhi na u vha vhudza mafhungo musi vha tshi khou ḽa vhoṱhe.

Ee, zwiambaro zwo shumiswaho zwi kho takaleliwa nga ṅwambo wa uri a zwi ḓuri a zwi tshinyadza mupo nahone zwi na zwi ṱahela zwo khetheaho.

Zwiḽiwa zwo dalaho zwa sialala kanzhi zwi dzhia awara dzi sigathi u zwi lugisela zwi tshibva kha zwiḽiwa na nḓila dza u bika dzine dza shumisiwa.

U bika delele nda tshi nga vhilisa muroho nda vhilisa na okura thungo u swika itshi leluwa ya so luvhelela nda kona u i ṱanganisa na muroho zwa ita.

Ndi ḓo musevhetho uri a lugisela lele ṅwana tshenzhelo ntswa khaedu dzine dza ngavha hone dza u ṱanganedzwa na u ṱuṱuwedza nyambedzano dzo vuleyaho nga u fhambana na ṱhonifho.

Ngauri ndi vha ndi si na tshenzhemo ya u bika ezwo zwiḽiwa zwo humbelwaho ndi nga fhulufhedzea nda humbela thuso kana nyeletshedzo dzo nahone ndi livhise ṱhogomelo kha u lugisela zwine zwa ḓivhiwa zwavhuḓi u itela u vhona uri hu na mvelelo dza vhuḓi.

Zwiambaro zwine zwa ambariwa minyanyani kha vhupo hanga, zwi bva kha zwori munyanya ndi munyanya wa sialala kana ndi munyanya wa tshikhuwa na, fhedziha vhathu vhanzhi vha ḓowela u ambara miṅwenda vha vhafumakadzi vha vhanna vha ḓi ambara marukhu anea nadzi hemmbe dzo khavhiswaho nga mivhala ine yavha kha miṅwenda, zwavhuḓi vhuḓi hu ambariwa zwiambaro zwa sialala.

Hai vhaswa vha musalauno kanzhi vha ambara zwiambaro zwi songo fanelaho, vha ambara zwiambaro zwine zwa siesa mivhili nnḓa nahone khavho vha zwi vhona zwi fesheni yo nakaho.

Ndi vhona unga zwiambaro zwine zwa nga ambariwa nga vhanna uri vha vhonale vho ṱhonifhea vhana tshirunzi, ndi zwiambaro zwingaho marukhu malapfhu, dzi hemmbe kana zwikipa. Zwiambaro zwine zwa sa sii muvhili nnḓa, nahone zwine zwa ṱhonifhea husini dzi shothi dzenedzi na zwikipa zwi sina zwanḓa, fhedzi vha ambare zwiambaro zwo zwono vala mivhili yavho.

Zwiambaro zwa vhafumakadzi kha tshitshavha, kana tshigwada tsha miṅwaha hovha hu zwiambaro zwi ṱhonifheaho zwiambaro zwine zwa vala muvhili woṱhe, zwine zwe zwe zwovha zwi tshi ita vhafumakadzi uri vha vhonale vha tshi ṱhonifhea. Fhedzi uya nga tshifhinga fesheni yo shanduka, vhathu vha vho funesa u ambara zwiambaro zwine zwa siya mivhili nnḓa, zwine zwa vhonadza miraḓo ya mivhili zwine zwa ita uri vha si ṱhonifhee.

Ndi vhona unga arali vhana vha lovhelwa nga vhabebi vha tshe vhaṱuku, vha tea u dzhiwa nga miraḓo ya muṱa. Ngauri hezwi zwi ita uri vhana vha aluwe na vhathu vhane vha vha ḓivha, nahone vhane vha ḓovha funa vha vha fara zwavhuḓi, arali miraḓo ya miṱa ya to kovhekana vhana uri muṅwe u dzhia hoyu muṅwe a dzhia uḽa vha vha alusa sa vhana vhavho.

Maitele o ḓoweleaho ane a itea miṱani musi mufumakadzi o lovheliwa nga mufarisi wawe, ndi uri mufumakadzi uyu uya dzula kha maṱirasi kamarani, vhathu vha ḓiḓa vha tshi muṱola vha tshi amba naye, fhedzi ha fari tshithu ha shumi tshithu uto dzula henefho nnḓuni u swika ḓuvha ḽa mbulungo.

Mufumakadzi o lovhelwaho nga munna a nga tikedzwa ngauri vhaṅwe vhafumakadzi vha ḓi dzula vha henefho tsini naye, vha tshi kho amba naye vha sa mulitshe a yeṱhe o dzula a yeṱhe ngori uḓo dzula a tshi humbula munna wawe. Fhedziha ari koni u zwi thivhela uri a si humbule munna wawe, fhedzi uri a si muhumbulese kha dzule ana vhaṅwe vhathu vha muṱa dzi khonani ngau ralo ngau ralo.

Tshilikadzi a yongo fanela u ḓi fhambanya na thikhedzo ya muṱa na tshitshavha, ngauri u dzula yo ṱangana zwii thusa u sedzana na maḓipfhele nau vusuludza vhutshilo hayo.

Ee ndi vhona ungari huna tshifhinga tshikene tshine mufumakadzi a tea u tshi dzula a sathu funana na muṅwe munna, ngauri a ṱavhanye uita zwau funana uvha a sathu to hangwa nga munna wawe, uvha a khoto ṱoḓa u vala tshikhala tshe munna awe a tshi sia. Nahone anga funana na muthu asi ene ngauri uvha a khou shumisa u maḓipfhele, zwino ato dzula tshifhinga tshilapfhu a si a si khou funana, uḓo kona uri nga tshifhinga tshine aḓo ṱoḓa u funana na muthu uvha a muhumbulo wawe wo kuna.

Ndi vhona unga u tea u ambara zwiambaro zwi ṱhonifheaho, fhedziha izwi zwi bva kha sialala ḽa vhathu vhaṅwe vho ambara zwiambaro zwitsu, vhaṅwe vho ambara zwiambaro zwa mivhala yo fhambananaho, fhedziha ndi zwiambaro zwine zwa vala muvhili wawe a vhofha na dugu ṱhohoni.

Ndi nga ṱuṱuwedza vhathu uri vha ḓi ṱanganele na vhureili vhune ha ṱuṱuwedza mulalo, lufuno, nau ṱhonifha vhaṋwe. Ngauri vhu vha livhisa kha u tshila vhutshilo vhure na nḓivho, na vhutshilo havhuḓi fhedziha muthu muṅwe na muṅwe u tou ḓi khethela vhurereli vhune a ṱoḓo vhu tovhela.

Zwi to bva kha zwo uri vhana avho vho aluwa lungafhani fhedziha u kunakisa nnḓu, u kunakisa dzi phuleithi, mishumo i leluwaho ine vha nga kona uri vha ite.

Vhutshiloni ha musalauno ahu tshena uri ndi mushumo une wa tea u itiwa nga vhafumakadzi fhedzi, fhedziha ndi vhona ungari u kuvha zwiambaro ndi wone mushumo une wa nga tea u itiwa nga vhafumakadzi fhedzi, ngauri ndi vhone vhune vha kona uita khwiṋisa u fhira vhanna.